Ditlhwatlhwa tse di gwa godimo tsa data di dira gore go nne thata gore batho ba ba sa berekeng ba batle ditiro le go dira dikopo mo inthaneteng, gape ba sokola thata go nna teng kwa dipotsolotsong tsa mo internet kgotsa go ithuta bokgoni bo bontšha. Seo se ka dira gore ba nne sebaka ba sa nne le tiro tshedimosetso e ko tlasenyana e ka ba neya tšhono e e botoka ya go bona ditiro le go tokafatsa matshelo a bone.

Ke berekisa Wi-Fi ya Telkom. Ga ke itse ke bokae ka kgwedi ka gonne ga se nna o e patelang, e patediwa kgwedi le kgwedi mme di tsa e nka matsatsi a i-thirty go fela, ke e rata ka gore tšhelete ya teng le nako di tsamaisana sentle.

Ga ke itse gore e ne e le bokae, ke e berekisitse for matsatsi a le thirty. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go leba gore e ja bokae, e tsaya lebaka leo le kanakang le gore o bone data e kana kang ka tlhwatlhwa eo, gape ba tshwanetse go tlhola gore network-e e akaretsa go le kana kang go tlhomamisa gore inthanete e dire sentle mo lefelong la bone, go le ditheko tse di kgethegileng kgotsa diphuthelwana le gone thusa go boloka madi.

Ke akanya gore di-gigabyte di le ten kgotsa di le twenty tsa data di tla lekana gore ke di dirise kgwedi yotlhe. Ke rata gore data e tsenywe ka letsatsi la ntlha la kgwedi e nngwe le e nngwe.

Tshedimosetso e e senang mogala e tla nna bonako le go ikanyega e letla batho ba laisolola ka bonako, go elela kwa ntle ga go diega le go golaganya dirisiwa tse dingwe, di-industry tse di jaaka tlhokomelo ya boitekanelo, thuto le kgwebo di tla sologela molemo thata mme tse dišwa tse di jaaka ditiro tsa mo inthaneteng, ditoropo tse di botlhale le thekenoloji e e botoka mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le tsone di tla gola.

Sa ntlha, reka ngatana ya tshedimosetso go tswa go motlamedi wa gago wa network-e, fa o fetsa go reka tshedimosetso e tla tsenngwa mo sim karateng ya gago. Go e tobetsa o ka ya kwa di-setting, tshedimosetso ya cellular phone-u tobetsa tshedimosetso fa e setse e tshubilwe o kgona go dirisa inthanete go tlotla le ba lelapa le ditsala.

Fa data ya gago e felelwa ke nako go sa le gale, tlhola gore ke ditiriso dife tse di dirisang data e ntsi, tima data ya lemorago gape o ka reka data e ngata e e neelang ruri go boloka data ya gago e di-network-e tsa Wi-Fi tse di sa itseweng o se ka wa bula dikgokagano tse di belaetsang gape dirisa nomoro ya sephiri mo founung ya gago.

Fa ke ya kwa lebenkeleng, ke reka data ka ya founu ya me ke rata mekgwa ona ka gonne o bonako ebile ke kgona go simolola go dirisa inthanete ka bonako. Re ka boloka madi ka go dirisa data ka kelotlhoko, ka sekai, re ka dirisa Wi-Fi fa e le teng, re a tswala ditiriso tse di dirisang data e ntsi thata le go reka diphuthelwana tse dikgolo tse di tsayang sebaka go fela go na le tse dinnye tse o di rekang letsatsi le letsatsi.